Igcina imalakho iphephile begodu ikhula ngokusebenzisa inzalo. Ibuthelela ngokukhamba kwesikhathi ukusiza ukwakha iqanda lesidleke.

Abantu abarhola imali encani bangathola imalimboleko, kodwana bangaqalana nemibandela eqinileko. Amazinga wenzalo aphezulu, kanye neenkambo sokuvunywa ezibudisi. Ngebanga lokucabangela kwababolekisi ngaphezu kwemali engenako kwaphela.

Indaba yeentokfela eSewula Afrika itjengisa iinsombululo zezezimali ezisekelwe emphakathini. Ukuthuthukisa imali yomphakathi ukusekelana ukufunda ngeemali kanye nokuziphendulela ukuhlanganyela ukuthuthukisa umnotho wezehlalakahle.

Abantu bathatha imalimboleko yomuntu mathupha ukuhlanganisa iinkwelede ezine inzalo ephezulu, ukubhadela, ukuthenga okukhulu, ukubhadela iindleko eziphuthumako, ukubhadela iindleko zemfundo nofana ukubhadela izehlakalo eziqakathekileko zokuphila, abangekhe bakghone ukuzibhadela.

Imalimbolekwa yesikhathi eside inikela ngeenzuzo ezifana neenkokhelo eziphasi ngezenyanga ukufikelela emalini enengi, nokutjhugulula okungenzeka kodwana, kungaba nomphumela wokubhadela inzalo enengi ngokukhamba kwesikhathi.

Iye abantu abadala bavunyelwa ukuvula ama-akhawunti webhanga.

I-loan yimali ebolekwe umfundi okuqeda iimfundo zakhe. Imali le, kufanele ibuyiselwe lokha umfundi nakathoma umsebenzi. I-bursary mtlomelo omnikelwa abafundi abatlhoga isekelo lemali abasebenza kuhle eemfundeni. Umfundaze akutlhogeki bona ibuyiselwe emuva.

Ngiyavuma lokha ukubhadela imali yesikolo ngomakhalekhukhwini kuthwala ubungozi, obufana nokusongelwa kwezokuphepha. Amaphutha wokuthengiselana, ukusebenzisa ukulinganiselweko kanye nokutshwenyeka ngokuvikelwa kwedatha, ukusebenzisa ama-platform avikelekileko, nokuqinisekisa imininingwani kungasiza ukunciphisa ubungozi lobu.

Ukutjala imali ekwakhiweni kunikela ngeenzuzo ezifana nokuthokoza kwenani lephahla. Ukudalwa kwemisebenzi, ukukhula komnotho, ukuthuthukiswa kwesakhiwo kanye nokunyuka kwemali yomthelo, ngamathuba wokuthetheka nokusungula.

Ukuboleka imali ebekiweko kubalekela amazinga wenzalo nesikwelede, kodwana kungatjho ukulahlekelwa mathuba wokutjala imali. Imalimbeleko yemfundo igcina imali ebekiweko, inikela ngeenzuzo zomthelo begodu ingakha umlando wesikolodo.

Nasele uphothule yehlela ngaphasi kokubhalisa kwesikhathi sesinqundu nofana utjhiye isikolo.

Awa ngiyaphika akukho ukuvinjelwa kweminyaka, nanyana ngubani oneminyaka engaphezu kwe-eighteen angafaka isibawo semalimbeleko, yomuntu mathupha inqobonje nangabe uneholo elingaguqukiwo, begodu ukwazi ukubhadela ngaphandle kokuwela ebunzimeni bezezimali.

Ukufundisa ukubuthelela iintolo ezikolweni kungakhuthaza abafundi ngeemali. Ukuzilungiselela ubujamo oburhabileko kanye namakghono wepilo asebenzako, kodwana kufanele kube yinto efanele iminyaka, begodu ibeyincenye yemfundo yezeemali yomuntu mathupha ebanzi.

Lokha umuntu nakangabhadelako, ubuyekeza isivumelwano, khuluma naye, thola iinzathu. Yenza ihlelo lokubhadela elibuyekeziweko. Funa isekelo nangabe kuyatlhogeka, begodu nicoce ngemiphumela engaba khona ukuthola isisombululo esizuzisa bobabili.

Ukonga imali eyaneleko yokukhamba ngaphandle, kuqakathekile ukubhadela iindleko, ukubalekela isikolodo, ukuthuthukisa amava wakho, ukunikela ukutjhuguluka nokuqinisekisa ukuphepha ngesikhathi sokukhamba kwakho.

Into ebiza khulu yokukhamba, edlula iindleko zemisebenzi neendawo yokuhlala, ngokuvamileko ziinthuthi khulukhulu iindiza zeentjhabatjhaba.

Ukonga imali lokha nawukhambako umfowenu angasebenzisa imali yendawo ngokuhlakanipha. Angakhetha amakhathi angenazo iindleko zokuthengiselana kwamanye amazwe. Anga-packer ukudla, angahlola iindawo ezikarisako zamahala. Angasebenzisa iinthuthi zomphakathi, angapaka ngokuhlakanipha, angasebenzisa ama-app wokukhamba. Ama-tip la angamsiza bona ahlale ngaphakathi kwesabelomali sakhe begodu athokozele ikhambo lakhe.

Ukwenza isabelomali sekhambo elide. Hlathulula imininingwano yekhambo, iindleko zokurhubhulula. Hlukanisa iindleko. Setha isabelo mali sangamalanga or iveke. I-akhawundi yezinto ezingakalindeleki. Beka phambili ukusebenzisa imali. Gada begodu ulungise, lokhu kusiza ukwakha isabelomali esigokogcobo nesigugcugugcukako.

Iranda etjhugulukako ingathinta ikhambo langaphandle ngokuthi, ukwenza iindleko zingalindeleki. Ukukhuphula iindleko nangabe iranda libuthakathaka. Ukwehlisa amandla wokuthenga ngaphandle. Abakhambi bangakwehlisa lokhu ngokutjheja amazinga wokuthengiselana, ukubeka isabelomali ngokulondoloza nokucabangela amaqhinga wokuvikela.

Nje-ke lokha nawufika e-US imali yakho iyatjhugululwa ngokuya ngezinga lanje. Okungenza bona ubenemali encani kunaleyo ebewuyilindele. Akusikukuthi imali yakho yebiwe kodwana izinga lokutjhentjhana lithinte inani layo.

Ukonga imali ngeenqhema zeenqhema namahotela ngekhambo elide. Booker kusese ngaphambili. Madanisa amanani, yiba nokuvumelana nelanga nendawo yokuhlala. Funa ama-deal we-package, sebenzisa imivuzo yokukhamba. Hlela phambili begodu wenze irhubhululo ukuthola ama-deal amahle khulu.

Bekaphambili ukuphepha ngokusebenzisa imithombo ehloniphekileko yoku-booker. Ukubalekela ukutjengiswa ngezinto eziqakathekileko emphakathini, nokutjheja indawo ohlala kiyo. Themba imizwa yakho. Balekela ukukhamba wedwa eendaweni ezikude begodu uqaphele izinto zakho, khulukhulu lokha nawusebenzisa iinthuthi zomphakathi.

Ukuqakatheka nokutjheja, ukusebenzisa imali yabo nokubalekela ukutjengisa umnotho. Kufanele bafunde ukuqaphela imali yangaphandle kanye namazinga wokuthengiselana ukuze bagweme ukubhadela khulu nofana ukutjhugululwa. Phezu kwalokho kufanele batjheje indawo abahlala kiyo, khulukhulu eendaweni eziphithizelako begodu babalekele ukuthumela imali enengi.

Ukonga imali eyaneleko yokukhamba ngaphandle kuqakathekile ukubhadela iindleko ukubhadekela isikolodo ukuthuthukisa amava wakho ukunikela ukutjhuguluka nokuqinisekisa ukuphepha ngesikhathi sokukhamba kwakho.

Ingcenye ebiza khulu yokukhamba ngokungathandubuzekiko yiindleko yokuthoma yokufika lapho njengombana indizamtjhini khulukhulu lezo zeentjhabatjhaba namkha zomzuzu wokugcina ziyindleko ekulu yokuthoma evame ukudla ingcenye ekulu yesabelomali sokukhamba ngebanga lebanga imithelo kanye neendleko zokusebenza.

Ukonga imali lokha nawukhambako umfowenu isabelo nehlelo sebenzisa imali yendawo ngokuhlakanipha angakhetha amakhathi anganazo iindleko zokuthengisana kwamanye amazwe. Angapheka ukudla angahlola iindawo ezikarisako zamahala. Angasebenzisa iinthuthi zomphakathi angapaka ngokuhlakanipha angasebenzisa ama-App wokukhamba. Ama-tip la angamsiza bona ahlale ngaphakathi kwesabelo mali sakhe begodu athokozele ikhambo lakhe.

Ukwenza isabelo mali sekhambo elide hlathulula imininingwana yekhambo iindleko zekurhubhulula, hlukanisa iindleko, setha isabelomali sengamalanga seveke. I-akhawunthi yezinto ezingakalindeleki beka phambili ukusebenzisa imali, gada begodu ulungise lokhu kusiza ukwakha isabelomali esingokoqobo nesiguqugukako.

Iranda etjhugulukako ingathinta ikhambo langaphandle ngokuthi ukwenza iindleko zingalindeleki ukukhuphula iindleko nangabe iranda ibuthakathaka ukwehlisa amandla wokuthenga ngaphandle abakhambi bangakwehlisa lokhu ngokutjheja amazinga wokuthengiselana ukubeka isabelomali ngokulondoloza nokucabangela amaqhinga wokuzivikela.

USuhla lokha nakafika e-US imali yakhe yatjhugululwa ngokuya ngenani lanje okungenza bona ubenemali encani kunaleyo ebegade ayilindele akusi kukuthi imali yakhe yebiwe kodwana izinga lokutjhentjhana lithinte inani layo.

Ukonga imali ngeenqhema zeenqhema nama wotela ngekhambo elide bhukha kusengaphambili madanisa amanani yiba nokuvumelana namalanga nendawo yokuhlala funa amadili we-package. Sebenzisa imivuzo yokukhamba ehlela phambili begodu wenze irhubhululo ukuthola amadili amahle khulu.

Ukukhandela ubulelesi lokha nawuthenga amathikithi wokukhamba nekhamba lakho hlala uqaphile ngokubalekela izinto eziphazamisako ezifana ne-phone yakho ungatjengisi izinto eziqakathekileko begodu usebenzise ama-website avikelelekileko ahloniphekileko nofana ama-agent wokuthenga amathikithi.

Ukugwema ukusebenzisa kumbi imali e-Tariyana abafundi be-matric kufanele bafunde ngemali yendawo kanye namahlelo wayo bazwisise izinga lokutjhentjhisana basebenzise iindlela eziphephileko zokuthwala imali amakhathi, amatjhege wabakhambi. Baqaphele indawo abahlala kiyo lokha nabaphatha imali. Bafune isiqondiso ebantwini bendawo nofana emphathisweni nangabe kuyatlhogeka. Ngokulandela amagadango la banganciphisa ubungozi begodu babe nesipiliyoni esihle.